Mo setsong sa me basetsana ba apara makgabe mme banna ba apara ditshega. Diaparo tsa rona ke tse di dirilweng ka letlalo, letlalo le le tswang ko diphologolong. Mme fa ntse nako e tsamaya, dilo tse dintsi ebile di a tsena, gona jaanong mosimane le mosetsana ba apara seo ba batlang go se apara, a o mosese, a o borokgwe basetsana ba a apara. Go sa kgathalasege gore motho o ko kae o apara sengwe le sengwe se a batlang go se apara ka nako eo a batlang go e apara ka gonne mo nakong ya gona jaanong, le moriri re setse re e apara.

Nnyaa, ga ke akanye go tlhokagala gore motho a apare diaparo tsa setso kwa conference-eng ka gonne conference ke moletlo o e leng gore o a tlotlegang ebile go le gantsi o tsamaiwa ke boradikgwebo le bao ba tlabeng ba tlhokagala gore ba apare diaparo tse di tshwanang le ka bodisutu, di bidiwang, di-formal-e. Ka jalo ga ke akanye e ka nna kakanyo e ntle gore motho a tsamaye ko moletlong wa conference a apere makgabe kampo tshega, ke akanya e ka se ke ya nna sentle.

Ke nagana gore moaparo wa basadi ba ba nnang ko Mozambique le bangwe ba basadi ba Basotho ke one o o siameng ebile o leng montle ka fa ba apara ba fitlha dipopego dingwe tsa mmele ka ba tlhompa mmele ya bona ebile ba aparela go tlhompa. Diaparo tsa bona di bontsha tlhompo ebile le bona ba na le tlhompo, ba tshwana le diaparo tsa bona. Diaparo tsa bona di ba bua sentle.

Ke nagana gore ke tsona le batho ba ba dirang fashion-e ya diaparo tseo tse di ntshang matsele ebile tse dingwe di ntsha dinama ko maotong. Ba bo ba tsere sekai gone mo diaparong tsa setso, ba ne ba re ga ba latlhetse ope ka fa e bonwa e le selo se se tlwaelegileng gore banna ba bona dinama tsa basadi. Ka jalo ke nagana gore diaparo dingwe tsa setso tsa seZulu le seXhosa ke tsona di tlhotlheletsang gore basetsana ba feleletse ba apere diaparo tse di ntshang mmele ya bona mme ba se ka ba tshoga sepe ka fa ba godile ba itse e le setso go bontsha mang kapa mang mmele ya bona. Ga se sepe se se makatsang fa bona ba apara fashion-e ya bona e e ntshang dinama.

Fa motho a ka tla a apere tshega, a apere dibaga fo molaleng tsa mefuta mme ka mebala e e rileng, o tlile go kgona go farologanya gore ke ngwana ebile ke letšitši. Mme ebile o kgona go bona gore ke motho wa setso sefe ka fa setso sengwe le sengwe se na le melao ya bona ebile se na le ka moo ba dirang dilo tsa bona ka teng. Ka jaaka maZulu, maZulu o ba bona ka dibaga di le dintsi tse dintle le go ntshetsa matsele kwa ntle ka diaparo tsa bona.

Mosadi fa a sena go nyalwa o tshwanetse a apara moaparo o o thibang dinamanama tse a neng a di tlhagisa fa a ne a ise a tsewe. Dinama tseo o di thibela banna ba bangwe gore di kgonwe go bonwa ke monna wa gagwe a le nosi. Mosadi re mo bona ka palamamonwana. Mosadi fa a fetsa go nyalwa o tshwanetse go tsenya palamamonwana go bontsha gore ke mosadi wa motho, o tserwe, ka jalo banna ba bangwe le bona ba a bona gore o tserwe, ke mosadi wa motho. Mosadi o tshwanetse go apara dilo tse di tsamayang kwa tlase ga mangole ebile o apara le mogagolwane. Bangwe ba apara le tsa go thiba magetla fa ba bangwe ba apara le fo godimo ga tlhogo go bontsha gore mosadi o tlhompa monna wa gagwe le lelapa la gagwe.